Imitholampilo esendaweni esemaphandleni idinga ukuba uhulumeni wezompilo abalekelele ngemithi eminingana, aphinde abalekelele nango dokotela nonesi abathe ukuba baningi, ukuze kuzogwemeka ukuthi abantu bafike emtholampilo bangalithola usizi, usizo. Baphinde bangawatholi imithi okuyiyona efanelekile ukuba bayithole. Kube khona nesibalo sokuba izinto ziphuma kanjani. Kube khona nabantu abazonakekela ukuba imithi iphuma ngendlela ekufanele, ekufanelekile yini, nokuthi inikwa inikwa abantu okuyibona bona abayidingayo.

izona ezidingeka ngempela ukuba ziluthole usizo lase mtholampilo ngoba eziningi zazo ziphila ngokugula. Kubalulekile ukuba kube khona umshayeli ozobathutha ngosuku okumele abathuthe ngalo abayise emtholampilo, aphinde ababuyisele emakhaya. Kungani na? Lokhu kuzogwema ukuthi kungabi khona izaguga ezeqiwa usuku lokubona udokotela, kungabi khona izaguga othola ukuthi amaphilisi azisenawo. Kuzogwema futhi nokuthi kungabi khona endleleni izaguga eziba ney'ngozi ngesono sokuthi asisaboni kahle emehlweni noma asisakwazi ukuzihambela.

Uma umuntu ekhubazekile, akuchazile ukuthi lowo muntu akasiyena umuntu noma akaphili. Kubalulekile ukuthi abantu abakhubazekile sibaphathe ngendlela ekumele sibaphathe ngayo. Sibathathe njengabantu abaphilayo njengathi thina esingenawo ama-disabilities. Nabo banama-rights, nabo ba abantu kulo mhlaba, so kubalulekile ukuthi kuzona zonke iy'ndawo esiphila kuzona zikwazi ukuthi ziqikelele futhi zibanakekele ngayo yonke indlela. Indawo nendawo ikwazi ukuthi umuntu okhubazekile akwazi ukuba aphile impilo elungile meyekuleyo ndawo, kungabi khona ukucwaseka kwabo. Uma kumele ukuthi kube khona izinto ey'shintshayo kuleyo ndawo ukuze umuntu okhubazekile ezophila kahle, kumele ukuthi kushintshwe.

Ukuba nomntwana osemncane kuvamise ukuletha usizi olukhulu ngoba usuke ungasebenzi futhi usuke ungazi ukuthi uzoqala ngaphi ngokunakela umntwana wakho. Yikho kubalulekile ukuba sifundise iy'ngane zethu ngokugwema ukukhulelwa zisebancane. Iy'ngqinamba ey'ningi abazali abasebasha nabangasebenzi ababhekana nazo ngenxa yemali, ukuthi ababi nayo imali yokondla iy'ngane zabo ngendlela abafisa ukuzodla ngayo. Abanye bagcina bethathe isinqumo sokuthi iy'ngane bay'khiphe, abanye bagcina sebethathe isinqumo sokuthi iy'ngane baphisane ngazo, ngoba basuke bebona ukuthi angeke baze bakwazi ukubhekana nezinto ekumele bazenzele zona iy'ngane mayelana nemali ngoba isuke ingekho.

Kubalulekile ukuthi imikhiqizo yakho wenze isiqiniseko sokuthi ihloliwe, ukugwema ukuthi kufe abantu, uphinde ugweme ukulahlekelwa yimali nokuthi futhi ugweme ukuphonswa ejele. Abantu abaningi bathatha ama-risk ngokuthi bathathe imikhiqizo engahloliwe bayinikeze kwabantu abahlala emaphangeni, befuna ukubona ukuthi izobaphatha kanjani. Kanti lokho kuyinto engalungile futhi engahambisani nekhonstithushini yala eNingizimu Afrika. Kubalulekile ukuthi yonke imikhiqizo yakho ihlolwe futhi i-aphruvwe iNingizimu Afrika ukuba ingasebenza kwabantu ukuze ugweme ukuthi kufe abantu, uphinde ulahlekelwe izigidi zey'mali.

Into engenziwa ukuze abantu abahlala kude kunesibhedlela bakwazi ukufinyelela esibhedlela ukuthi, kube khona izimoto eziphuma khona ka-Department of Health ezizokwazi ukuba zithathe abantu endaweni ngalolo suku lokuthi baye esibhedlela zibayise esibhedlela ziphinde zibabuyise. Usuku nosuku kuna bantu okumele ukuba babonane nodokotela. Yikho kubalulekile ukuba usuku nosuku kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kube khona imoto ezothutha abantu. Ingafika ngo-eight ekuseni, ihambe ngo-nine ekuseni iphinde ibabuyise ngo-four. Wonke umuntu ame ey'tobhini lapho angama khona ukuze ezokwazi ukuba imoto ifinyelele kuyena, ukuze ezokwazi ukuba afike emtholampilo athole usizo aludingayo.

Kubalulekile ukuthi, i-Department of Health, noma ikhansela lendawo lenze umkhankaso wokuthi ayikho, awekho ama-services kwimtholampilo yahulumeni ekhokhelwayo, yonke into imahhala. Mele bazame ukugwema labantu abaskema izaguga ngokuthi ukuze bathole amaphilisi kumele kubekhona imali abayikhiphayo noma ukuze bethole usizo kwiy'bhedlela namaklinikhi ahulumeni kumele kube khona imali abayikhiphayo. Leyo mkhankaso kumele ikhishwe emarediyweni, imenyezelwe ezindaweni kuzona zonke iy'ndawo ukuze abantu bezokwazi ukuba baxwayiseke.

Mina ngokwazi kwami, umehluko phakathi kwezibhedlela zikahulumeni nezibhedlela ezizimele ukuthi, izibhedlela zikahulumeni ayikho imali ekhokhwayo ngenyanga, uma ufisa ukubona udokotela noma uma ufisa ukuthola usizo. Kepha kwizibhedlela lezi ezimele kuba khona imali abayithathayo nyanga nanyanga ukuze ukwazi ukuthola usizo lokubona udokotela noma uthole usizo nje mayelana nanoma yini esuke ikuphethe ngaleso sikhathi.

Umkhulu uma engayohlala endaweni yokunakekela abantu asebekhulile, kuningi angakuzuza. Engazuza engakwazi ukwakha ubudlelwane nabantu abaningi, abasha futhi engafunda nangey'mpilo ezahlukahlukene zabantu. Kodwa okubalulekile kunakho konke, engaba nomuntu ongamnakekela ngaso sonke isikhathi, ongamchithisa isizungu ngaso sonke isikhathi, ongamnaka impilo onganaka impilo yakhe ngaso sonke isikhathi. Aqikelele ukuba athole lonke usizo nazo zonke ukudla akudingayo ngaso sonke isikhathi. Impilo yakhe ingalula futhi impilo yakhe ingakwazi ukuba aphile impilo ende kunanoma uma ehleli yedwa kungekho umuntu ozomnakekela.

Khansela, ngithanda ukubonga ngomzamo owenzile ngokuthi indawo yangakithi ithola umahambanendlwane phecelezi i-mobile clinic. Lokhu kusize kakhulu umphakathi ngoba izaguga seziyakwazi ukube zithola amaphilisi azo ngesikhathi, futhi nomama ney'ngane abanganayo imali yokuba bagibele baye kumtholampilo ongaphandle kwindawo yangakithi, bayakwazi ukuba bathole usizo kule-mobile clinic. Siyabonga kakhulu, siyafisa engazuthi lokhu okwenzile kungangagcina la, kepha ungaqhubekela phambili ukuze indawo yangakithi ifufume futhi ibe nokukhanya futhi ibonakale kuzona zonke iy'ndawo. Siyabonga.